Uma ngingathola ithuba lokuthi ngisebenzise ikhono lami lokuzilibazise, ngingafundisa abantu ngakho konke engikwaziyo, nezinto ezinye engizaziyo. Ngoba okwamanje ngiwuthisha ofundisa abafundi baphesheya ulwimi lwesiNgisi, ngingasethatha lelo thuba ngifundise abanye abantu abasha abangakhona ukufundisa isiNgisi to abantu bakwamanye amazwe. Yiyo into engayenza, ngingadayisa ama-services ami.

engasoze ngisikhohlwe, isikhathi lapho engangikhula khona, sidlala inqabeshu, ushumpu, kanye namagendo. Isona sikhathi-ke esizingikhumbuza ubungane bami, okuyisona sikhathi umuntu owayejabule khona kakhulu, esayingane, engakazi ngezinsizi, kanye nezingqinamba zokukhula. So, yisona sikhathi engisikhumbulayo kakhulu, engisithokozela kakhulu, ngoba kulomdlalo ekuthiwa ushumpu ngangihlezi ngiphuma phambili, kanye nakunqabeshu.

Izikole zingaqinisekisa ukuthi zegwema ukutubeka kwabafundi, ngokuthi izinhlelo zokusubatha kanye nezinye izinhlelo ze-sport-i, zingabi ngaphezu komfundi. Umfundi ethole isikhathi esiningi ukubheka izifundo zakhe, ephinde ethole isikhathi esanele sokubhekana nezokusubatha ukuze kugwemeke ukutubeka komfundi, nanokuthi engakwazi uku-focus-a noma ukunaka izifundo zakhe ngokwanele. Ngenxa yokuthi ingqondo yakhe isigxile kakhulu kwinto eyodwa, ayikwazi ukubamba zombili izinto, izenze, kanye kanye.

Ngicabanga ukuthi isikhathi okuyisona lapho ekwagcina khona kube nengxabano phakathi kwami, nabantu engangidlala nabo. Ilapho okwenzeka khona ukuthi ngithole ukuthinteka egrawundini, sidlala ibhola lomnqakiswano, banga-understand-a, noma bangaqonda ukuthi angikho kahle emzimbeni, befuna ngiqhubeke nomdlalo noma ngingaphathekile kahle. Ilapho engazibona khona sengihluthukelwa umoya, ngabatshela ukuthi abangicabangeli bona, yize ngiwumdlali oqavile eqenjini, abacabangela impilo yami, nokuphepha, ngoba bona bacabangela ukuwina kuphela, abalicabangeli ikusasa lami, kanye nempilo yami.

engiyithokozela kakhulu, ifilimu ebhalwe umbali yaphinde yaqoshelwa ezweni lethu iNingizimu Afrika, ebizwa ngo-Mama Jack, ibalwe ngumbali u-Leon Schuster, ongumbhali, obhala amahlaya. Iyona filimu engiyithokozela kakhulu, njalo uma ngiyibuka ngoba sengiyibuke ngaze ngaphindaphinda, ngihlezi nginomuzwa wenjabulo, ukuhleka, kanye nokubambeka ukuthi wonke amafilimu wakhe ngiwubekele eze efike ekugcineni, ngenxa yokuthi ayahehana, ayahlekisa, enza umndeni wonke uzizwe ujabule ngenxa yamahlaya abonakala kuwona.

Angikaze ngizwe ngo-Jezelle Mngoma, kodwa ukudweba kuvumela abantu ukuba baveze imizwa yabo, imicabango, kanye nemibono yabo, ngokubuka, kukhuthaze ukusungula, nokucabanga, i-stress relief abasisho ngesiNgisi. Ukuzibandakanya ekudwebeni kungaba umsebenzi wokuzinda, osiza ukunciphisa ukucindezeleka, nokukhathazeka, ukuphunyuka okuzolile ekucindezelekeni kwansukuzonke. So, ungakuthatha lokho ukwenze ikhono lakho lisabalale, ngenxa yokuthi bakhona abantu abacubungula izinto ezidetshiwe, base bebe neqhaza ekuthenini zisabalale izwe lonke, uzithole usungumdwebi oqavile futhi owaziwayo izwe lonke.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthole ezinkundleni zokuxhumana, ebengicabanga ukuthi umsebenzi nje oyichitha sizungu, sengiyakuthanda manje. Umsebenzi wokuthi ngikwazi ukwenza amavidiyo, noma bathi ngesiLungu i-content, ngolwazi lwami, nangezinto ezenzakala empilweni yami, ikakhulukazi ukupheka. Ngiyathanda ukushutha, ngipheka, ngiphoste ezinkundleni zokuxhumana. Sengithole icebo lokuthi ungakwazi ukuthatha wonke lomavidiyo ade ngiwenza, ngidlale imisinjwana noma izingoma ezithize, ukuze kubekhona izinkampani, noma abaniniyo balezoyingoma, bengikhokhele ukuthi ngizifake ezinkundleni zokuxhumana, ngazixhumanisa kanye nawo wonke lamavidiyo ade ngiwenza.

Ngeke ngithuke kakhulu if kungavuka nginalokho kwakusasa, ngoba phambilini ngisafunda isikole, izinga ade ngilibamba, iqhaza ade ngilibamba ukuthi bengiluka abantu, ukuze ngikwazi ukuthola imali yokuphatha esikoleni, kanye yokuzenzela ezinye izinto, ngenxa yokuthi bengikhuliswa umama yedwa, ubaba esadlula emhlabeni. So, into enjengokuluka abantu izinwele, ingakulethela imali eningi kabi if uzokwazi ukuplana izinto zakho kahle, kuwumsebenzi omuhle kabi.